Ha re bua ka dipapadi dipapadi ke nthwe bohlokwa haholo, ha o le motho e leng hore ho na le papadi o e ratang, mme wa la ka wa ithuta yona wa e tseba ka botlalo. Sena se atlehisa bophelo ba hao ka tsela hore, o tla bo bapala papadi enana o e aha ka papadi enana, mme o bo qetelletse o tswetse pele ka papadi e. Ke tena ke ba tjena kajeno ka baka la papadi ya bolo ya maoto, ke ile ka ithuta papadi ena, ka e tseba mme ka iphedisa ka yona. Ya ba ya nfihlisa monana, wa tsebisahala mme ho bana le menyetla e mengata ya ho tswella pele. Ha re ithuteng dipapadi, ha re etseng di papadi hore re tlo kgona ho phela kamoso bana ba ka.

Jwale ha re bue ka taba ya ho tseba dipapadi tsa setso, rona re le ma Afrika Borwa. Bana ba ka, ke batla le tsebe hore papadi tsa setso di bohlokwa haholo, ha le ka tseba papadi tsena di tlo le beha pele ho batjha ba bang, hobane le tla be le tseba taba pele setso sa lona. Mme le tla be le etsa dipapadi tsa setso sa lona, ho bolela hore ntse le thola hlompho boikokobetso bakeng sa papadi tsenana di ithuta tsebo, le ithuta tse ngata ho tsebeng dipapadi tsa setso sa lona. Le tlo ahea ka tsela e nepahetseng ha ntse le hola. Ha re lateleng dipapadi tsa setso sa rona. Ke lebohile.

Taba pele di game founung ya ka, ke ile ka bapala tsa EA sports jwalo ka bo Survivors Guilt, jwalo ka eng? Ka Assassins , God of War, bo Fortunate Rush, bo Candy Crush. Di di game tsenana tsa founung, ke di game tse le ho reng di ya thabisa, nna ke ikutlwa ke thabile ha le hore ke ile ka bapala tse pedi tse tharo letsatsing. Hobane di etsa ke se ka nahana ka thata neng neng, hobane ka tsela e leng hore ba di entse, ba entse hore di di ikamahanye le kelello haholo. Jwale nna ke di bapetse haholo. Ke la ka ka di utlwisisa, mme kea di thabela. Ke lebohile.

Raditebele ke mo ratang haholo ke Mike Tyson ho tswa America kwana, Mike Tyson ke raditebele e le hore mahlahahlaha, o mafolofolo. Mme o matla haholo o matla, o kgona hore ha le ka hara lebaleng, mo leng hore ditebele di nkela sebaka teng. O kgona ho sebedisa kelello le mmele wa hae hore di mo sebeletse, mme sena se mo etsa hore e be raditebele a tswelletseng pele ho feta ba bang. O kgonne ho e ho ifetola raditebele a matla wohle ka hore a dule a ikwetlisa ka nako tsohle, a dule a imatlafatsa ka nako tsohle. A tsebe hore tse mo sebeletsang ke dife, tse sa mo sebeletseng ke dife. Ka hoo ke kgetha ena.

Taba enana e e bohloko haholo, kea dumela hore eya motho e mong le mong o tshwanetse ho mathela Comrades Marathon. Nna he, tabeng ya ka, ke ile ka e ka e kenela, empa ha ke ile ka kgona hore ke e qete ha ka kgona ho e fetsa kafo ho e qeta, ka hobane ke ile ka kgathala tseleng. Senana se ile sa nkutlwisa bohloko, ke ile ka sala ke le soto ha ke nahana hore ke ne ke salletswe hanyane feela hore ke qete mara he ka be ke fihlela ke mokgathala. Mara ile ya nthabisa haholo taba enana hobane ke ile ka leka, bonyane ke kgonne ho leka jwalo ka batho ba bang ba lekileng.

Hao hao hao ao kannete kannete kannete ke taba tse monate tsena. Ke tshepa hore le ya di utlwa hore ke taba tse monate tse. Nahana World Cup ya E sports lemo se tlang, jara e latelang, ao kea le kgothaletsa le itokise le itokise hobane ena e tla be e le World Cup ya mofuta e. E tla be e fapane le dife kafo dife. World Cup enana ke batla le tseba hore ke ya lona, nkang karolo ho yona, Itokisetseng ho kenela tlhodisano eo, le tlo o una hobane, E sports le e tseba haholo ka ho fetisisa. Le tlo pasa mona kea le kgothaletsa batjha ba ka hore kenelang World Cup enana, tlhodisano ena ke ya lona le tlo kgona ho tswella, jwale ke tshepile ho lona.